Sawubona. Eyi ngizoxoxa ngalesi hloko sokudla sokudliwa komhlaba kwabantu. Kubuhlungu kakhulu kubona umhlaba wabantu udliwa ngoba abantu abaningi bawuthola impilo kuwona lo mhlaba lowo. Umhlaba iwona ndlela yokuthi beziphilise ngayo. Manje mase sedliwa lo mhlaba lo abantu abaningi bayahlupheka kakhulu abakwazi ukuziphilisa nanokuthi imisebenzi izontuleka abantu bazolamba laba abaphatha umhlaba. Kumbi kakhulu kumbi kumbi kumbi.

Into engiyibonile yenzeka ngisemasimini ami ngibone iy'tshalo zami zingakhuli ngenxa yomhlabathi, so inguquko engizenzile ukuthi ngilande ubulongo bey'nkomo ngabubeka ngabenza umanyolo umquba umquba. Ngase ngithatha loku okulahlwa nje izinto ayilahlile njengamakhasi, amaklabishi, amaqanda, amagobolonda amaqanda. Konke lokho ngakufaka endaweni eyodwa ngakwenza umanyolo. Mase ngafaka engadini yami yingakho kuhlumama manje.

Ngombono wami kufanele ukuthi izngane ey'ncane zifundiswe kwezolimo zaziswe ukulima. Kubaluleke kakhulu lokho ngoba yonkinto kokudla esikutholayo ezitolo kuqhamuka khona enhlabathini. Kubalulekile kakhulu ukuthi izingane ezincane zifunde ngolimi ngoba iyo indlela elula ukuthi kuye empumelelweni. Ezolimu zinamathuba omsebenzi kakhulu akufani kweminye nakweminye imikhakha. Kungakho iy'ngane intsha kumele zazi ziqonde zikwenze ukuya ukulima. Ngiyabonga kakhulu.

Imakethe ingadlala indima yokuthi kube lula ukuthi izitshalo nayo yonke nayo yonke imfuyo ifike uma kubathengi. Imakethe yenza idlala indima ebaluleke kakhulu ekutheni umuntu umuntu odinga iy'tshalo kube lula ukuthi azithole. Nanokuthi kumele izinto zisheshe ziphele lapho emakethe khona bezobuyela emuva bayothenga ezinye kubalimi. Kunanokuthi izitshalo zibeningi kakhulu zigcine sezingakwazi ukudayiseka mhlampe sezilahlwa.

Uma uwumsebenzi kuyadingeka ukuthi udle ukudla okunomsoco ukuze ube nomdlandla wokusebenza. Izinto ukudla okungekho okungenawo umsoco noma okungenawo mswakamo chaza ukuthi loku kudla loku akumele ngabe kudliwa umsebenzi osazosebenza asebenzise amandla. Uyaphoqeleka ukuthi udle ukudla okunomsoco uma uwumsebenzi ukuze uzoba nomdlandla uqhuba usuku lonke usasebenza.

Ngicabanga ukuthi udlale indima enkulu ngoba umhlabathi uyakwazi ukukhiqiza khiqiza iy'tshalo ey'ningi ngesikhathi esincane and iyayikhulisa ngendlela efanele. I-organic amendment yiyo edingeka kakhulu esizweni sakithi ukuze ithuthukise indawo namalimu ekwazi ukuqhakaza izitshalo.

Ukwabelana izindawo phecelezi i-landscaping ilapho khona suke khona uhulumeni ehlunga indawo phakathi kwendawo yomnini pulazi nendawo eyahulumeni. I-PPE ilapho kusetshenziswa amakhemikhali ukuthi izilwane izinambuzane zingabi zingadli izitshalo. Okungadala isomiso ezitshalweni. Umehluko ukuthi i-PPE amakhemikhali i-landscaping suke ku-government ohlunga indawo.

Yebo, kulungile ukuthi phinde kuhlukaniswe kabusha indawo ngoba abantu bokufika abangakubona abakuleli bafike bathatha indawo zabantu ngendluzulu ukuwadala ubandlululo. Kungalunga right kuphinde kungaba impumelelo ukuthi kuphinde kuqale maphansi izindawo ziphinde zihlakazwe emande emandi kuqhutshekwe kuqhutshekwe nokulima kwamafamu ngoba abantu abangasibona bakuleli bathatha indawo ngendluzula.